Ngexesha ndandisenza izifundo zam zobutishala kwiziko lemfundo ephakamileyo kwaye kwenzeka ukuba kwindawo esasihlala kuyo erezi kungabikho mbane. Kwanyanzeleka ukuba siyofundela kwiindawo esikufutshane kuzo. So, kwirestyuranti ethile okanye indawo yokutyela ethile ndangena ndacela iphasiwedi yeWi-Fi yabo, bathi abazukwazi ukundinika ukuba andithenganga kwanto. Mandithenge noba ndithenge amanzi ahlwahlwazayo, phofu andinamali epokothweni. Loo nto yandenza ndaziva ndimncinci kakhulu, ndaziva ndikhathazekile, ndidandathekile emoyeni wam nasentliziyweni yam. Ndaphuma ndiphoxeke ukufa kuloo restyurenti leyo ngoba ndandicinga ukuba kuba ndikwazile ukucacisa imeko yam bazawukwazi undinceda.

Zange ndakufumana ncam ukuxhaphazeka kwi-intanethi kodwa ke ndinaye umhlobo owake waxhatshazwa abantu besenyelisa indlela akhiwe ngayo bemenza azive engonelisekanga indlela adalwe ngayo nendlela aziva ngayo nje ubuqu njengomntu owasetyhini omhle ozithandayo. Loo nto ke yaye yanefuthe elikhulu kakhulu emoyeni wakhe nokuphazamiseka engqondweni. Kwaye kwacaba udinga intuthuzelo yasemoyeni neyasengqondweni ukuze aphinde abuyele abe ngulaa mntu une-confidence. Ngoko ke yingxaki kakhulu into yokuxhatshazwa kula maqonga onxibelelwano ngoba abanye abantwana baye bade bazibulale bezibulalela ukuba bangaziva bonelisekile yindlela abakhiwe ngayo.

Umhlobo wam wake wayisebenzisa iWi-Fi yasimahla kanti oonqevu abakhulu kwizinto zobuxhakaxhaka bale mihla bazawungena kwi-imeyile yakhe bayihekhe ngeliphandle, ngoko ke ayikhuselekanga. Emva kokuba i-imeyile yakhe bayihekhayo zange akwazi ukufumana izinto okanye unxibelelwano olubalulekileyo olusuka kubaphathi emsebenzini wakhe. Kwafuneke kuqalwe phantsi ngokutsha i-imeyile yakhe yomsebenzi, i-imeyile yakhe, yakhe eyeyakhe kaGmail nayo yayimoshakele okanye oonqevu babeyihekhile. Ngoko ke imbi kakhulu into yokusebenzisa iWi-Fi yasimahla esetyenziswa nguwonkewonke.